Re apara makgabe le metseto, ga gona sepe se se fetogileng santse makgabe a apariwa le metseto le mo jaanong .

Eya ke setso sa gago, o letlelesegile go apara go ya ka setso sa gago.

Makgabe le dikhiba, di dintle, di botoka mmele wa gago bontle ebile di a tshwanela.

Nnyaa ga ke dumele ka gore ka setso o letlelesegile go apara jalo, ke setso sa gago jaanong ba ba buang yalo ga ke itse gore ba raya jang ka gore motho o letleletswe go apara sengwe le sengwe sa batlang go se apara go sa kgathalesege gore ke setso or kgotsa ga se setso. Nnyaa ga ke dumele gore ke one o dirang gore go feleletse go aparwa diaparo tse di khutshwane.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go kgabisa, di a re farologana re le ditso tse di farologaneng. Ga ke apere makgabe batho ba bona gore ke wa setso sa seTswana, ge o mongwe a apere diaparo tsa matlalo a tshwerwe di ba bona gore ke wa setso sa maZulu jaanong moaparo ya rona le dibagwa le dilwana tsa go kgabisa di a re farologana re le ditso tse di farologaneng.

Mosadi yo o nyetsweng o apara goreng go le jalo letwene ga le aparwe ke mongwe le mongwe, le apariwa ke batho ba ba nyetseng fela, ka jalo ge o apere letwene go bontsha gore wena o nyetswe.

Diaparo tsa seTswana di diriwa ka matlalo a diphologolo le bobowa, ba dira jalo ka gore di kgona gore di etse gore motho o nne bothitho ebile di go sireletsa kgatlhanong le marang a letsatsi. Meaparo ya seTswana e ke itseng ke tshega, khiba le mosese, motseto, makgabe, shweshwe le tshela.

Kamano eo ke e ntle tota ka tsone diaparo tse di tshwanela basadi ebile tlamile re ipele ka setso sa rona le mofuta wa diaparo tse re di aparang.

Ke dilo tse pedi tse di farologaneng gone, ke moaparo wa setso go na le moaparo wa segompieno. Jaanong moaparo wa setso mo bo jaanong ga go maleba gore o ka tsamaya o apere gongwe le gongwe ko o yang teng, ka jalo ke ka moo go nang le diaparo tsa segompieno, tse o kgonang go di apara o fitlha mmele wa gago otlhe.

Diaparo tsa setso di supa gore wa ikgantsha ka setso sa ko ga lona ebile o motlotlo ka diaparo tse o di apereng le setso sa gago.

Mo bo jaanong jwaneng basadi ba lekana le banna mme go nale basadi ba ba ratang go apara diaparo tsa banna fela jalo le ka banna banna go na le ba ba ratang go apara diaparo tsa basadi.